Ku sukela loko ha ha ri majaha hi ri vanhu lavatsongo, hi ri majaha a ku ri na timhaka leti a hi byeriwa leswaku wanuna a nga fanelanga a rila leswi swi va na xiave swinene eka miehleketo ya vavanuna loko se va kurile hikuva va hlangana ni swiyimo swo hambanahambana mikarhi yin'wana a va na ntirho, mikarhi yin'wana va hlangana na swiyimo leswi va lumbetiwaka ku ku va va endle swilo va nga swi endlanga leswi swi va tikiselaka emiehleketweni kambe hikuva va tiva leswaku wanuna a nga rili naswona a nga fanelanga a vulavula hi timhaka ta yena a byela vanhu van'wana swi endla leswaku va tikiseleka emiehleketweni va gqina va eheleketa leswaku lexinene i ku teka ntambu kumbe i ku herisa vutomi bya vona leswaku va hambana na swiphiqo leswi va va ka va hlangane na swona ku ri mhaka ya leswaku va ri wanuna a nga rili.

Mina ni vona lama ku ri maendlelo ya kahle ku vana va tekiwa va yisiwa va ya endla nkunguhato wa ndyangu hikuva loko se va ze va sungula timhaka to rhandzana loko n'wana yaloye a tikuma a bihe emirini vutihlamuleri hinkwabyo byi vuya eka vatswari, ku hlayisa n'wana a hi matlangwana, i timhaka leti ti durhaka swinene kasi loko va ri eka nkunguhato lowu a va koti ku biha emirini leswi va pfumelelaka leswaku va kota ku hetisa swa xikolo va endla swa dyondzo swa dyondzo ku kondza va heta ivi hikona va nga kotaka ku sungula ku kunguhata ku va na ndyangu wa vona.

Hi ku vona ka mina vanhu lava nga na vutsoniwa va fane va kuma vukorhokeri hi ndlela leyi mfumo yi va yiselaka vukorhokeri eka ndhawu leyi va tshamaka eka yona hikuva ku va vona va kota ku famba hi voxe va ya fika laha ku nga na xibedhlele ku va ku nga ri mhaka yo olova. Xikombiso eka mhunhu loyi a nga koteki ku famba hi milenge ya yena swa endleka swi n'wu tikela ku fika laha ti taxi ti khandziyiwaka kona kumbe swofamba swi khandziyiwaka kona swi n'wu yisa exibedhlele. Leswi swi ta endla leswaku a va na ku tikeriwa ngopfungopfu loko ku ri a nga tshami na vanhu lava kotaka ku n'wi pfuna ekaya kasi loko vukorhokeri byi famba byi ya eka vona, va kota ku ku ku kuma ku pfuneka hi ndlela yo olova. Mfumo wu fane wu endla leswaku vanhu lava nga na vutsoniwa va tsariwa hansi va tiveka ku i va manai naswona va tshama kwini leswaku va ta kota ku kuma vukorhokeri.

Tindhawu leti talaka ku khumbeka ngopfu hi mindzilo hi mikarhi ya ximumu i tindhawu to fana na ntanga wa Kruger laha ku nga na vanhu vo tala lava endzelaka ngopfungopfu hi mikarhi ya xi ya ximumu laha van'wani va cukumetaka mafole va cukumetaka mimencisi leswi endlaka leswaku ku va na mindzilo kasi eka mikarhi yin'wana i tindhawu leti ti hisaka swinene ku fana na tindhawu ta le Limpopo eMopani na tin'wana tindhawu laha ku hisaka swinene, leswi swi endla leswaku ndzilo wa khoma hi ku olova naswona i tindhawu leti ti va ka ti ri na nhova vo tala leswaku loko ndzilo wa kona wu sungula ku pfurha wu pfurha wu hisa ndhawu yikulu hikuva nhova ya kona yi va yi tele.

Mina mhaka leyi ndzi twa ku ri mhaka ya kahle hikuva eka nkarhi wa sweswi tiko ro fana na Afrika-Dzonga ri hlangane na ntungu kumbe mhaka leyi nga ku hi vaviseni swinene laha vana vatsongo va kumakaa vana, vana la va nga ni khumenharhu wa malembe ku ya henhla va kumaka vana va ha ri lavatsongo kasi loko ku ta dyondzisiwa timhaka to kunguhata swa mindyangu swi kota ku pfuna leswaku mhaka leyi yi nga humeleli naswona vana lava va kota ku dyondza xikolo ku kundza va heta xota hikona va nga ta hleketa timhaka ta ku va vana va va na mindyangu ya vona va kota ku kuma vana. So mina hi ku vona ka mina ni vona ku nga ri mhaka yo biha, ntsena mfumo wu fane wu kota ku hi dyondzisa hi ndlela leyinene swi nga ti kombi ingaku vakucetetela vana leswaku va famba va ya endla timhaka ta masangu.

Minongonoko leyi ni yi tivaka ya rihanyo ra vavanuna ni tiva Sonke Gender Justice ni tiva na Men's Health Clinic laha va pfunaka vavanuna eka rihanyo ra vununa bya vona. Ni tiva na Desmond Tutu's Health Foundation For Men's Health iviv ku va na yin'wana va ngo i Men Engage leyin'wana ya mayelana na ku kuma rihanyo lerinene eka swirho swa vavanuna kumbe Men's circumcision na yona na yi tiva yi yi twile va vulavula hi yona kambe vito ra yona a ni yi tivi.

Ku va munhu a ti nghenisa hi nhloko eka swidzidziharisi mikarhi yin'wani swi vanga hi ku va a kuceteriwa kumbe a nghenisiwa hi vanghana va yena lava n'wi xavelaka loko swa ha sungula kasi eka mikarhi yin'wana i ku va vanhu va nga ri na swilo leswi va swi endlaka loko ri xini nampundzu, hi lero hi ndlela yin'wani vanhu va kona va borheka, a va na mitirho, a va pfuki va ya helo, loko va nga pfuki va ya helo v tinghenelerisa eka swidzidziharisi leswaku va ta rivala hi xiyimo lexi va va hlanganaka na xona evuton'wini bya vona, vanhu va hlangana na swiyimo swo hambanahambana leswi swo tala swi va tikiselaka hi ndlela ya xiyimo xa le henhla leswi endlaka leswaku va ti va qgina va ti kuma vanghene eka swidzidziharisi va nga ti yimiselanga.

Mina ni vona maendlelo lama ma va ma tshamisekile swinene hikuva loko vadyuhari lava va ri eka tindhawu leti kumbe eka makaya yo hlayisela vadyuhari va va va ri kahle naswona tindhawu to tala ti va ti ri na swilo swo hambanahambana leswi loko va pfuka nanampundzu va nga kotaka ku swi endla swo fana na mitlangu, van'wani va rhunga, van'wani va endla swin'wana na swin'wana leswi endlaka leswaku va va ri na xilo xo va endla siku hinkwaro va kota ku ku nyikiwa swakudya hi vapfuni va vona va kota ku kuma vutshunguri, vuongori kasi loko va tshame ekaya ekaya vanhu va fane va famba va ya emintirhweni vana va ya eswikolweni leswi endlaka leswaku vadyuhari lava va nga koti ku kuma mpfuno lowu a va fane va wu kuma kumbe lowu fanaka na lowu nga kona emakaya yo hlayisela vadyuhari.

Loko ni ri eka ndhawu leyi ku nga humelela mhangu ya movha xo sungula lexi ni fanele ku ni xi endla ni fane ni sungula ni hlometela ni vona leswaku xana ku nge vi na ku buluka loku ku nga ta vca kona na naswona a ku na ndzilo lowu nga ku pfurheni lowu nga bulukaka, ivi loko ni ri na swo mbala emandleni ni tshinela ni pfuna vanhu la va lavaka ku pfuniwa kumbe va lavaka ku pfuneka loko na ha va ti bele riqingho ni bela vatirhisi va swa xilamulelamhangu kambe lexi no ka ni nga fanelanga ku xi endla i ku va ni teka swifaniso kumbe ti teka tivhidiyo leti ti nga ta hangalasiwa ka tindhawu to hambanahambana, xo sungula i ku pfuna vanhu lava ni nga kotaka ku va pfuna kambe mina hi ndzexe ni nga ti faki enghozini.

Hi ku vona ka mina mavonelo lama ma nga dlayiwa hi ku va tindhawu leti ku swekeriwaka kona swakudya swa xikimi ti fane ti va tindhawu leti ti basisiwaka naswona ti va ti semenderiwini leswaku ku nga ngheni ritshuri naswona ti va leti pfulekeke naswona vatirhi va fane va nyikiwa switirhisiwa hinkwaswo leswi faneleke naswona ku fane ku va ku ri na vanhu la va nga swi dyondzela la va taka va ta va ta check-a leswaku hi mpela swakudya leswi swi hlayisekile na loko vanhu lava nga swi dyondzela va ta va ta check-a va kuma ku hi mpela swi hlayisekile vanhu lava vulaka leswaku a swi hlayisekanga va ta kota ku swi vona leswaku swi pfumeleriwini hi vanhu lava nga switokotela va nga swi yela exikolweni.

Loko munhu a tshama a kha a kambela xitsongwatsongwana xa HIV swi endla leswaku a tiva xiyimo xa yena nkarhi wa ha ri kona leswaku a ta kuma vutshunguri lebyi faneleke nkarhi wu nga si famba wu ya ekule hikuva loko u nga kambeli u nge swi tivi swa endleka u hanya na xona nkarhi wo leha ivi hi nkarhi lowu u kambelaka hi wona i kuma leswaku se xi le ku ku karhateni kumbe se xi le kusuhi no ku dlaya hikuva xi hangalake na miri wa wena xi tlule na masocha ya miri wa wena xi ya tshovelela leswaku ya va ya nga ha ri tiyanga kasi loko u hatla u kamberiwa u kuma vutshunguri nkarhi wa ha pfumela.

Ina ni tshame ni hlangana na xona xinavetiso xa muxaka wolowo. Xinavetiso lexi ni nga xi vono a ku ri xinavetiso xa tiya leyi a yi pfuna leswaku vanhu va thwisa mikwava ya vona kambe va nga endlanga vutiolori, xinavetiso lexi ni xi vone xi nga ri na ntiyiso hikuva a xi endla a va vula leswaku loko u nwa tiya leyi u kota ku tshwisa mukhava wa wena nkarhi wu nga si ya kule hi tin'hweti timbirhi leswi mina loko ni swi langutisa a ni vona ku ri mavunwa, a ku ri ndlela yo vaxavisa tiya leyi.

Mina ni nga langa kumbe ku hlawula tindlela ta xilungu loko ndzi lava ku kunguhata swa ndyangu hikuva eka mikarhi leyi hi hanyaka eka yona ku ni vanhu vo tala lava va nga va ta endla mimirhi ya xintu kambe va nga endli swona leswi swi nga ta ku vangela switandzhaku swo ka swi nga ri kahle tanihi wanuna kasi ya xilungu hi leyi yi nga languteriwa va endla swikambelo va kuma leswaku hi leyinene naswona loko uyi xava eka tishopo kumbe eka swiphaza leswi swi nga eka entiyisweni.

Ku na vanhu lava va sukaka emakaya ya vona va vula leswaku va ya ekhempeni loko va fika ekhemapeni va fika va tshivela mindzilo leyi va yi tirhisiaka ku orha kumbe va sweka hi yona, leyi mindzilo hi yona eka mikarhi yin'wana yi endlaka leswaku ku va na mindzilo etinhoveni yi pfurha yi onha mbango wa hina kasi mikarhi yin'wani ku va ku ri na vanhu lava cukumetaka switompi swa fole enhoveni leswi swi sungulaka mindzilo leyi tikaka ku timeriwa. Vanhu va fane va lemukisiwa hi switandzhaku swa mitirho ya vona naswona va fane va lemukisiwa leswaku loko va heta ku endla mindzilo ya vona va fane va yi tima naswona va nga fambi va nga si tiyisisa leswaku mindzilo ya vona yi timekile kasi lava vo dzaha fole va fane va lemukisiwa leswaku ku cukumeta switompi swa mafole enhoveni a hi ndlela leyinene va fane va swi cukumeta eka ndhawu leswi nga ta ka swi nga vangi ndzilo.

TB yi hangalasiwa hi ku va vanhu va vulavulelana exikandzeni kumbe enon'wini kambe va nga mbalanga swo ti sirhelela ha swona, leswi swi humelela loko munhu loyi a nga na vuvabyi bya TB a vulavula exikarhi ka vanhu ivi a kha a khohlola a khohlolela vanhu valava a vulavulaka na vona ku ri hi ku vanhu lava a va mbalanga swo ti sirhelela kasi mikarhi yin'wani swi vanga hi loko munhu loyi a nga na vuvabyi bya TB a tshwutela xikhohlola ehansi ivi ku ba moya wa ritshuri ivi TB na yona yi kota ku haha na ritshuri leri yi ya kuma munhu loyi o ka a nga ri ku ti hlayiseni yi fika yi nghena hi hi milomo kumbe tinhompfu ta yena ivi hi kokwalaho a vheta a va a ri na vuvabyi lebyi bya TB.